Ewe, ngokolwam uluvo iikliniki ezihambayo, umzekelo kodwa elo gama ligama lemboleko esiXhoseni, kuthiwa igama lemboleko ligama elibolekwe eSilungwini elithi i-mobile truck. Ezo mobile ke zeza moto ufike zineendawo zokuhlala, yimoto kodwa like itsala into engathi sisikhoji ngemva eneendawo zokuhlala, izitulo, iitafile ndibala ntoni na. Kuxhomekeka into yokubana ke isebenza njani na. Ngokolwam uluvo ndicinga into yokubana zibaluleke kakhulu ziyalukhathalela iziko lwempilo kuba kukho iindawo apho abantu abangakwaziyo ukufikelela ezikliniki, kwezinye iindawo ufumanise ukubana like manxiwa lakhe umntu iambyulensi ayide ifike kodwa ngenxa yoncedo lezoo ambyulensi zihamba zizula, zizula ngezo mobile zinceda kakhulu ekuhlaleni.

Endingamcebisa ngayo yinto yokubana makaleqe aye ayokwenza uvavanyo lwentsholongwane i-HIV and AIDS. Kuba kaloku le ntsholongwane le inento yokubana ingakhawulezi izibonakalise egazini mhlawumbi izibonakalise emva kweminyaka, ubone sele ke ngoku ngeempawu ubone ngomlomo sele ujika umbala kuba lolunye, kuba ngomnye umbala ongaqhelekanga.

Ngokolwam uluvo, ndingakayibeki ngokudelela, kodwa ndiqinisekile yonke into eyenzekayo yenzeka ngesizathu. Kwimihla yanamhlanje sinabantu abaye bathi bakhulelwa besele beselula beziimveku, kodwa bathi xa sekuqala bebamba iminyaka engamashumi amabini ananye balandulela elo lomhlaba. Ngokolwam uluvo ndingathi mabaxolelwe bangohlwaywa kuba yonke into eyenzekayo yenzeka ngesizathu, yenzeka ngesizathu. Nangona nje bebesazi into yokubana xa besenza, xa besabelana ngesondo ngaphandle kwesikhuseli iziphumo zokukhulelwa zizo ezizawubakho. Kodwa ndingabathethelela ngelithi mabaxolelwe bayekwe baqhutyekiswe esikolweni kodwa xa sele iinyanga zisondela kweyethoba bamiswe basiwe koogqirha basiwe koogqirha bajongane noogqirha ntsuku nantsuku kwenzela uba balilindele ixesha lokuya ekliniki.

Ngokolwam uluvo, le into yinto eyindelelo kakhulu eyo ebantwini abadala. Into endingayenza ndingabhotisa ndicenge ndicele ndibhotisise kulutsha into yokubana babonise intlonipho, babonise imbeko basukele abantu abadala ezitulweni. Ikakhulukazi ke abantu abadala abaphethe abantwana, ndingabacengela into yokubana bahlaliswe kuba kaloku mandulo into yokubana uthi ungumntwana uhleli phantsi umntu omdala emile kwakuyinto engavumelekanga.

Nto zakuthi into yokubana nicinge into yokubana owasetyhini xa ethe wadlwengulwa udlwenguliswa sisinxibo asinxibileyo, eyo ingcinga yingcinga ephosakeleyo. Kwimihla yanamhlanje kukho abantu abadlwengula abantwana abasele beneenyanga kweli lo mhlaba, aba bantwana ngabantwana abanganxibo nto abangakwazi nokunxiba. So, into yokubana ndicinga okubana abantu basetyhini xa bedlwengulwa badlwenguliswa sisinxibo ayikho loo nto. Abantu abadlwengulayo abadlwenguliswa kuba bebona ukuba lo wasetyhini unxibe njani, badlwengula kuba bembona ngathi unkenenkene. Eyona nto ibadlwengulisayo yinto engeke sikwazi nokuyichaza uba yintoni unobangela wayo okanye ezo ngcinga zingcinga ezisuka phi ezifuna ukuxhaswa njani.

Ngokolwam uluvo into eye ithi qatha engqondweni yinto yokubana kwimihla yanamhlanje phofu ke iyaxhomekeka into yokubana yiloo nto isube ize kubani, kodwa into ingaske ndiyithethe mna ndingasuke ndithi abasetyhini uninzi lwabo kweli lanamhlanje into ekuthiwa yinyani abanayo. Yiyo loo nto kwimihla eminintsi usoloko uva into yokubana kuthiwa ubani ugetyengwe ngubani, ubani ugetyengwe ngumntu ebencumisana naye kukuba engenanyani. Yinyani into eyenza into yokubana kubekho ugqushe, ugqushe phakathi kwamanina nabasebuhlanti yinyani. Yiyo ke loo nto eye ithi qatha kum xa ndibona into yokubana kukho ubundlobongela obuqhubekayo phakathi kwabasetyhini nabasebuhlanti.

Abantu abakwaziyo ukufika kukhathalelo lwempilo lwabucala ngabantu abasebenza emigangathweni ephezulu, ngabantu uqala ndingasuke ndithi abantu abakwaziyo ukufikelela ngabantu abazititshala, amapolisa, oogqirha, amagqwetha ndibala bonke aba bantu basebenza kwimigangatho ephucukileyo ephezulu. Ke yonke imisebenzi iphucukile kodwa le endigqibo kuyibala yimigangatho ephezulu kakhulu ebonakalayo.

Into ngokolwam uluvo into endicinga ukuba kutheni umfundi eze kum, ndicinga into yokubana uthe xa endijonga waziva endithemba wandinbona, undibona mhlawumbi ndingumntu onenkathalo, obathandayo abanye abantu. Uthe xa ebona, ebona mna wabona into yokubana angeke ndimgxeke ngale meko le ngayo, yimeko kwaye iyimeko endingeze ndimngxolisele yona kuba kutheni athi emncinci kangaka abe etheni.

Ewe, ngokolwam uluvo ndicinga into yokubana ndingaba ngoyena umcimimlilo olungileyo. Okokuqala, ndingumntu omde, ndimde ngenye indlela engathethekiyo. Ngoko ndandikhula kwakude kuthwe hayi nene indlela endimde ndingumde ebhedini nebhedi ayindilingani. Ndicinga into yokubana, ewe, ndingaba ngumcimimlilo olungileyo kuba okokuqala ndimde and okwesibini ndinamandla. Amandla yinto ekhona apha kum. Xa kunyanzeleke into yokubana ndigibele phezulu ndingakwazi ukugibela, ndingumntu osoloko eziqeqesha umzimba wam usoloko usegazini ndiyakwazi nogijima. Xa kukho iimeko ezindifuna into yokubana ndigijime okanye ndikhawuleze ndingakhawuleza kakhulu ndikwazi ukumonga omntu utshaye kuloo ndlu phakathi. Noba kuthiwa loo mnyangwa unzima kangakanani na amandla endinawo, loo mnyangwa ndawukubetha uthi saa, ndingawubetha ngenqindi uyowela lee ecaleni.